Abasebenzi bangafaka isicelo se-UIF, uma amahora abo okusebenza encishisiwe ngenxa yezinkinga zomnotho. Ukufaka isicelo, bahlangabezane nemibandela yokufaneleka, baqoqe imibhalo efana nenombolo yesithenjwa ye-UIF, umazisi, i-payslip, nencwadi yomqashi. Bese behambisa izicelo zabo ehhovisini le zabasebenzi le ndawo. Uma kuvunyiwe bazothola inkokhelo yenzuzo ye-UIF yenyanga zonke. Ebalwe njengephesenti lomholo wangaphambilini, ukuze kufike ezinyangeni eziyi-twelve.

Ukufaka isicelo senzuzo ze-UIF, kuzodingeka ukuthi ulethe imibhalo emibalwa, okuhlanganisa nenombolo yakho yesithenjwa ye-UIF, umazisi noma iphaspothi, isiliphu sokukhokha sakamuva, incwadi evela kumqashi wakho, kanye nefomu lesicelo se-UIF eligcwalisiwe. Kuye ngesimo sakho esithile kungase kudingeke imibhalo eyengeziwe njengesitifiketi sikadokotela, isitifiketi sokuzalwa, noma sokutholwa. Noma ubufakazi bemininingwane yasebhange. Kubalulekile ukuthi uhlole i-UIF, noma ihhovisi lezabasebenzi langakini ukuze uthole izidingo zakamuva ukuze uqinisekise inqubo yokufaka isicelo eshelelayo.

Ukuboleka imali ebhange kungaba indlela ephumelelayo ezimeni ezehlukahlukene. Izimo ezivamile zihlanganisa ukuthenga ikhaya lapho imali ebolekiwe yasebhange ingamboza ingxenye enkulu yenani lokuthenga. Ukuxhasa ngezimali imfundo, kungesinye isibonelo lapho abafundi bengaboleka khona ukuze bakhokhe imali yokufunda kanye nezindleko zokuphila. Ezinye izimo zingase zihilele ukuxhasa ngezimali ibhizinisi. Ukukhokhela izindleko zokwelapha ezingalindelekile noma ukuhlanganisa isikweletu. Esimeni ngasinye ukuboleka ebhange kunganikeza izimali ezidingekayo. Kodwa kubalulekile ukucabangela ngokucophelela imigomo nemibandela yokukhokha ukuze uqinisekise isinqumo esilawulekayo nesimeme ngokwezimali.